Nansi imininingwane yolwazi i-infographic echaza isikhathi sokulinda somshwalense womngcwabo ihlukanisa imininingwane eyinkimbinkimbi ibe yizingxenye eziqondakala kalula, isebenzisa izithonjana ezicacile nezinencazelo emfushane zengxenye kanye kanye.

Nazi ezinye zezinto ezingikhathazayo engingazixoxa ne-agent yomshwalense womngcwabo, kwenzekani uma ngifa ngesikhathi sokulinda? Side kangakanani isikhathi sokulinda?

Kwakhe kwaba khona isikhathi lapho ngangidinga khona imali yokusiza ekhaya ngokudlula emhlabeni kukagogo okwasizuma, futhi wawungekho umshwalensi owawokungcwaba.

Imisebenzi eminingi yasebhange eyake iyadinga uhambo lokuya ebhange, manje ingenziwa kalula ekhaya ngenxa ye-app, njengokuhlola amabhalansi, ukudlulisa imali, ukukhokha izikweletu kanye nokufaka isicelo sokuboleka imali.

Ukuze uhlole ibhalansi encane ohlwelweni lwakho lokubhanga, ngena ku-akhawunti yakho yebhange kwi-inthanethi, vula iwebhusayithi yebhange lakho noma i-app yakho, bheka lapho kubhalwe khona ukuthi ama-akhawunti. Lapho kulapho ungakwazi ukubuka wonke ama-akhawunti akho.

Lapho uhlaziya isikhathi sokulinda somshwalensi womngcwabo, cabangela izici ezilandelayo, ubude besikhathi sokulinda kanye nenani lokukhokha njalo ngenyanga.

Vakashela amawebhusayithi abahlinzeki bomshwalensi noma amahhovisi abo. Izinkampani eziningi zomshwalensi zihlinzeka ngolwazi oluningi mayelana nemigomo yabo, bheka izigaba zomshwalensi wezindlela zomngcwabo, qhathanisa abahlinzeki abaningi, yenza uhlu lwabahlinzeki abambalwa nezikhathi zabo zokulinda.

Isikhathi sokulinda umshwalensi womngcwabo siyisikhathi esiqondile ngemva kokuthenga umshwalensi wakho. Lapho kungekho zicelo ongazenza ngokufa ngenxa yalesi sivumelwano, okusho ukuthi umnikazi wepholisi akakhaviwe ngokugcwele ngalesi sikhathi. Nokho kufanele baqhubeke nokukhokha ama-premium-i, kusho sonke isikhathi sokulinda ngaphambi kokuba kufake izicelo zokuthola inzuzo, zokufa ngokwemvelo, noma ngokwengozi.

Lapho uxoxa ngesikhathi sokulinda ne-agent yomshwalensi womngcwabo kufanele ubuze imibuzo efana nokuthi, singakanani isikhathi sokulinda sale pholisi? Ingabe isikhathi sokulinda sisebenza kuzo zonke izimbangela zokufa noma kukhokha okuhlukile njengokufa ngengozi? Kwenzekani uma udinga ukufaka isicelo ngesikhathi sokulinda?

Izinhlobo ezintathu ezihlukahlukene zemshwalensi, ezomshwalensi wempilo yesikhathi eside, umshwalense wempilo yonke, umshwalenso wempilo jikelele. Umshwalensi wempilo yethemu uhlinzeka ngekhava yesikhashana. Umshwalensi yempilo yonke uhlinzeka ngekhava yempilo yonke ngemali yenani elehlukile. Futhi umshwalensi wokukhipha wendawo yonke uhlanganisa ama-premium avumelene nezimo ngengxenye yenani lemali.

Ngesikhathi umalumekazi wami evelelwe yingozi yemoto sasilindile ukuthi abamshwalensi yakhe babe nothando nokusibheka, basicacisele ngokuzokwenzeka, basithinte ocingweni bangenzi kube yithina esibalandelayo .